Home based care i ndhawu leyi ku hlayisiwaka vadyuhari xikan'we vatsoniwa lava nga ha swi koteki ku ti hlayisa hi voxe kumbe ku ti endlela swo karhi lava hlayisiwaka home based care va endleriwa timfanelo ta vona hinkwato na ku tiyisisa leswaku va hlayisekile.

Nkoka wa ku va vanhu lavakulu va kuma mali kumbe muholo kusuka ka mfumo hileswaku va kota ku tihlayisa tanihiloko va nga ha swi koti ku maketa va ya eku tirheni kutani loko va kha va kuma muholo kusuka eka mfumo va kota ku tihlayisa va ti endlela swilaveko hinkwaswo leswi faneleke xikan'we no kuma ku dya.

Ndzi nga tiyisisa leswaku vadyuhari va hlayisekile tanihiloko loko va pfuka nimixo va cheleriwa mati va hlamba kutani va endleriwa swakudya va dya va tiyisisa swa ku va nwa mimirhi ya vona hi ndlela leyi nga mfanelo loko ku fika nkarhi wa ku va va dya swakudya swa vona va endleriwa swakudya va dya va tshama va hlayisekile.

Ndzi vona ku ri mhaka ya kahle hikwalaho ka ku va mali ya mudende ya pfuna ka vanhu hi ku hambanahambana lavo ka va nga tirheki xikan'we na lava nga dyuhala hikuva mali leyi va pfuna swa ku va kota ku dya kan'we na va ti hlayisa laha swi papalata leswaku vanhu va fambaka va endla vukhamba hikwalaho ka ku lava mali kambe loko ya mudende va nge vi ni khamba lebyiwani va nga ta byi endla va ta tihlayisa hi mali yaliya va yi kumaka.

Loko ndzi languta ikhonomi ya South Africa mali ya social grant a yi ringananelanga ka hinkwaswo kambe i ku a tiva ku endla switsongo sweswi vanhu va fanela ku endla swona kambe mali ya kona i yitsongo laha a yi fanele yi ngeteriwa vanhu va kota ku kuma malinyana yo tala ku endla timfanelo ta vona va tsakile va nga vi na swilo leswaku mali ya kona yi nge ringani swilo hinkwaswo.

Titliliniki ta le matikoxikaya ti phakela vukorhokeri bya le henhla kambe hambileswi ku va ni switirhisiwa swin'wana swi kayivelaka etitliliniki leti xi ka kan'we ni mimirhi kambe vatirhi va ni vutirhi lebyinene va tlhela va khoma swigulani kumbe vavabyi hi ndlela leyi nga fanela.

Mfumo wu nga phalala vanhu lava tshamaka matikoxikaya hi ku va wu va akela titliliniki ekusuhi lomu va tshamaku kona xikan'we no va pfuna leswaku va nga yi kule loko va tshuka va twa ku vava kumbe va lava ku pfuniwa hi swa swa rihanyo.

Mobile clinic i ndlela ya nkoka swinene yo tiyisisa nsirhelelo wa rihanyo ematikweni lama pfumalaka hikuva ti fikelela vanhu hinkwavo ku katsa ni lava tshamaka ekule ni lava pfumalaka switirhisiwa ku hunguta mpfhuka mpfhuketo wa rihanyo loko vanhu va nga fikeleli vuhlayiseki mavabyi ma nga hangalaka hi ku olova mobile tliliniki yi pfuna ni ku sivela leswaku mavabyi mo tala ma nga hangalaki na ku tlakusa ku kuma vuhlayiseki bya rihanyo.

I mhaka ya kahle swinene leswaku vanhu va tshama na titliliniki kumbe swibedhlele leswi nga kusuhi na vona ku fikelela vuhlayiseki bya rihanyo hi ku olova vanhu va nga famba hi milenge kumbe hi xitirhisiwa xo olova va ya kuma vutshunguri ku nga ri ku famba tikhilomitara to tala swi tlhela swi ponisa vutomi loko ku humelela kumbe ku velekiwa kumbe ku khomiwa a hi vuvabyi lebyi hatlaka va vavisiwa munhu a nga pfuniwa hi nkarhi hikuva vahlayisi va rihanyo va le kusuhi.

Loko ambulense yi hlwela ku fika ndzi nga pfuna makwerhu hikuva ndzi n'wi yisa etliliniki leyi nga kusuhi xikan'we ndzi kombela na vaakelani kumbe vamakhelwani leswaku ndzi kombela ku pfuniwa tanihiloko makwerhu wa mina a nga pfukangi.

Xin'wana lexi endlaka leswaku ku va ni ku hlwela ka loko ambulense yi fane yi ta loko ku ri ni tinghozi emagondzweni ku nga va ku ri ndhawu ya le kule nghozi yi nga humelela ekaya ka le kule ngopfu laha tiambulense ti nga fikaka hi nkarhi hikuva ndlela yi le kule eka emergency base xikan'we na traffic-i loko ku ri ni traffic-i leyikulu tindlela ti pfariwa kumbe ndlela yi nga tshembekangi tanihi ti-porthole ambulense yi ta hlwela ku fika.

Ku dyondzisa vanhu hi HIV ku nga va ndlela yin'wani yo tshungula ku kombisa leswaku ku pima HIV a hi ku kuma HIV a hi nchumu wo chava kambe i ndlela yo tiva rihanyo ra wena na ku dyondzisa leswaku HIV a hi xilo lexi hetaka vutomi hikuva munhu a nga hanya vutomi byo leha loko a tshama a teka treatment xikan'we ku tirhisa swikombiso swa vutomi bya xiviri vanhu lava hanyaka na HIV naswona va teka ARV's va nga hlamusela vutomi bya vona leswaku va hlohlotelo van'wana lava nga ni vuvabyi lebyi ku hunguta nghozi ya ku nyenyeriwa hi fane hi vulavula hi ndlela leyi HIV yi nga riki ndhawu yo avanyisa vanhu.

E-e a swi lulamanga ku kayivela ka vatirhi eka tindhawu ta vutshunguri loko swi ta eka rihanyo ra vavabyi ku kayivela ka vatirhi va vatshunguri ku fana na madokodela manese vatirhi va swipfuno swin'wana wu na mbuyelo byo biha eka ra vavabyi hi tindlela to hambana swi nga hunguta ku hunguteka ka vatshunguri bya xiyimo xa le henhla loku ku ri na vatirhi vatsongo swi tikomba swi tika ku nyiketa vutshunguri bya xiyimo xa le henhla eka hinkwavo lava va swi lavaka swi nga ha vanga ku hlwela ku kuma vutshunguri kumbe ku kuma vutshunguri byo hetiseka byo ka byi nga hetiselekanga.

hi nga tirhisa tindlela to fana na ku va vanhu loko va ya ka dokodela va va na siku leri va vekeriwa eka rona kumbe siku ro buka loko munhu a fane a ya ka dokodela vanhu va nga tshama na appointment leswaku ku hunguteka tindhawu ta ku fika hinkwavo hi nkarhi wun'we xin'wana ku endla leswaku vanhu va va ni ku tshunguleka lokunene u nga tisiwa ti-mobile clinic kumbe ti-satellite clinic ku endla leswaku vanhu va sungula ku tshama va pima no ku kuma vutshunguri bya le kusuhi leswaku ku nga tali vanhu va helela exibedhlele xo hlayanyana.

Mfumo wu nga herisa madokodela manese na vatsari va emergency vo tala leswaku ku hunguteka ta ku rindza wu nga tlhela wu pfuna hi ku letela vanhu vo tala leswaku va nghena eka ntirho wa rihanyo loko vavabyi va fika va nga avanyisiwa etliliniki hi ku hatlisa ku tlhela ku va ku vekiwa hi le ka level ya nkoka ya le xikarhi kumbe ya ringana leswi swi pfuna leswaku lava nga khombyeni ka vutomi va nga ha rindza nkarhi wo leha.